Seo nka o eletsang ka sona ke hore lebollo la sepetlele le batla e ba a mang a mabollo a mahala. Mme lebollo la sepetlele le batla le a mang a mabollo a bolokehileng haholo. Mme seo nka o eletsang ka sona ke hore o tsebe hore ha o ya moo, o yela eng? Mme o utlwisisa hore na ke eng se tlo etswa moo? Beha pelo sekotlolong, o se ke wa tshoha wa ba le lesisitheho. Mme o se ke wa tata hoba lepotlapotla le ja pudi. Seo nka o eletsang ka sona hape ke hore o tla tlameha hore o tsebe ho itlhokomela. O nke diqeto tse maleba, o be le tjantjello ka ha ha se a mang a mabelo a bonolo.

Hore o tsebe hore na a mang a mabenkele kapa matlwana ana a ngodisitswe, o ka etsa diphuputso tse kenelletseng. Tse kang ho batla lebitso la lebenkele, ho etsa diphuputso ka lebitso leo ho bona hore ehlile le kannete le ngodisitswe. Kapa o ka ya ho a mang a mafapha a ikarabellang ka tseo tsa matlwana a kang ao. Ho botsa hore na ebe na meriana kapa tsohle tse rekiswang moo di ile tsa feta ditekong na?

Kgatello e phahameng ya madi e ka baka mafu a nang le bokotsi ka hare. Lefu la pelo, lefu la boko, lefu la kelello ke a mang a mafu a ka tliswang ke kgatello e hodimo ya madi. Mme ho pepa hona le kgatello e hodimo ya madi. Ho ka baka hore ngwana a hlahe a sa itekanela kapa ekaba kotsi bakeng sa bobedi ba lona hore le ka se kgone ho qetella le phetse ka mora ho beleha.

Metjhini ya x-ray ke metjhini e batlang e bitsa haholo mmarakeng. Mme ka ha nna hona le seo ke se tsebang ka metjhini ena, ke tla leka ho thusa moo ke kgonang teng. Ke tla leka ho kenya tsebo ya ka e batsi ka metjhini ena moo ho hlokahalang. Ditshwanelo tsa ka re tla di bua ka morao. Metjhini ena e bohlokwa haholo ebile ke metjhini e kgonang pholosa maphelo a batho. Mme seo nna ke tla se etsa ke ho leka ho ithaopa ho thusa maphelo a ba itseng. Metjhini ena ke metjhini e bohlokwa haholoholo dipetlele tsa rona.

Bo ntate ke founa tjena hobaneng dishopo tse iketsetsang meriana e sa yang ditekong, meriana e re sa tsebeng hore kannete e kotsi kapa e bohlokwa ho le hokae setjhabeng sa rona. Tsebo ena ke e fumane ha ntse ke feta mona ke tla di shopong mona ke re ke tlo reka. Ke bona batho ba ntse ba reka meriana ena mme ke bona, ke elellwa hore tsena ke tse ding tsa mabenkele a sokang a ba a register-uwa kapa a sokang a ba a ngodiswa. Bo ntate ke kopa le tla ka pelenyana ka mokgwa o le ka kgonang ka teng hobane mona ke bona kotsi, ke bona mahlomola. A sena se ka e ja , a se ke atela feela empa telle motella ruri.

Ke nahana boima ba lona batjha dikolong mona ke ho hloka disebediswa dikolong mona. Hona le dikolo kannete tse senang disebediswa tse kenelletseng tse thusang bakeng sa hore batjha ba ithute ebile batjha ba be le tjantjello e kgolo. Jwalo ka ha le nna ke tse di-science, moo ke ne ke kena sekolo teng ho ne ho sena disebediswa tsa di-practical-e. Mme seo se bile le boima bo boholo ho rona maphelong ka kakaretso.

Metjha ke hore ke hle ke rekele ngwanaka tse hlokahalang kaofela moo thabeng ho leka ho bona hore ebe maemo a lehodimo a loketse hore na a ka tsamaya na? Ho leka ho sheba hore na ebe ngwana o maemong a lokileng mmeleng hore a ka tsamaya dikgwedi-kgwedi ho ya thabeng. Ka ha seo se ka ba le a mang a ditlamorao tse sa jeseng ditheohelang. Ho lekola bo bophelo ka kakaretso ho bontsha hore na tswekere, madi a eme hantle na?

Ho ya ka nna ke nahana hore meriana ya tleliniking e tsamaile ya lekolwa, ya shebisiswe hantle hore na ke meriana e loketseng na? Ee, re a tseba ke meriana ya tleliniki, re a tseba ke meriana e tsamaileng ya shejwa, ya hlahlojwa. Empa ha ele meriana ya setso le yona ke meriana eo Basotho reneng re phela ka yona pele ebile democracy ena e fihla. Re phetse ka yona meriana ena, re fola, re fodisa mahloko a fapafapaneng. Mme ke nahana hore meriana ya setso e batla e bapala karolo ya bohlokwa le ha eba e sa iswang ditekong empa kgale Basotho ba sebetsa ka yona meriana ena.

Ho ya ka nna, ke nahana ke ntho e sa lokang ho sebedisa dithibela pelehi tse berekiswang hanghang ha motho wa mosadi a tswa thobalanong. E batla e ba ntho e sa lokang hobane mosadi ha tswa thobalanong o tlameha hore a leke ho a ipatle, a leke ho itekola eseng ho sebedisa tse ding tsa dintho tse kareng tseo ha se a tswa ho etsa thobalano.

Mokgwa oo ke fumane thuso ka yona tleliniking ke mokgwa wa ente. Re ile ra fuwa ente e batlang e thusa haholo hore re tle re pheme a mang a mafu kapa malwetse a tshwanang le ao. Mme ke nahana hore ente e batla e ba e nngwe ya dintho tse ileng tsa re thusa haholo ho phema mafu a tshwanang le ao.

Ee, ke dumellana le sona. Ngwana ya jang hantle o batla a ba le boko botjhatsi, mme ngwana ya sa jeng hantle o batla a hlile a sokola hobane kelello ya hae e hloleha ho tsepama. Mme le maikutlo a hae ha tsepame hantle hobane mpa ha e se hantle le boko bo batla bo se hantle. Mme ngwana ya jang hantle, ngwana a jang dimatlafatsi oa matlafala haholo bokong, wa matlafala pelong, wa matlafala le mmeleng ka kakaretso. Mme ke nahana ngwana ya hlileng a ja hantle, a jang dimatlafatsi ehlile o batla e ba ngwana ya nang le tjantjello e kgolo.

Ee, batsofe ehlile e batla e ba batho ba seng ba hodile haholo dilemong ebile ba bang e batla ele batho ba seng ba phela ka tjhelete tsena tsa, tseo re di fumanang ho tswa mmusong. Le botle bo ka bo etsang ke ho leka ho thusa moo o ka kgonang teng. Ho patala tekesing, ho patala dijo, ho patala mo rekela le ha ekaba jeresinyana mariheng ana. Ke nahana seo se ka thusa, se ka thusa haholo eseng hanyane. Ebile nna ke entse ke leka ho bona hore nka thusa jwang bakeng sa ho rekela e mong wa metsofe eseng ele teng lapeng mona. Ke mmontshe hore ke mo rekela dipidisi jwang a tle a tsebe ho fola, a tle a tsebe hoba hantle. Hoba ehlile ke batho ba hlotjhwang ke mangwele, di-pain-e mona ka morao mokokotlong.